Ngokwami ukuqonda yebo kufanele abalimi basebenzisane ukubeka amanani aphansi ezitshalo zabo kungabasiza bonke abalimi ukuthi bathole inzuzo efanele ngomsebenzi wabo, abasuke bewenza onzima futhi oncomekayo, ngoba uma bezoncintisana ngamanani aphansi bayogcina bengayenzi inzuzo efanele umsebenzi yabo.

Yebo, seke ngaba nephupho abanye abangakholelwa kulo kakhulu. Abantu babelibukela phansi iphupho lami bethi angeke uze ukwazi ukuthi ulifezekise iphupho lakho ngenxa yendawo ophila kuyona, kepha amazwi abo awazange aze angidicilela phansi. Ngaqhubeka ngama isibindi ngaze ngakwazi ukuthi ngifezekise iphupho lami.

Isishoshovu zingaphusha ubulungisa ekwabiweni kabusha komhlaba ngokukhuluma nabaholi bezwe, izakhamizi kanye nezinhlangano ezahlukene ukuze kutholakale izixazululo ezihlanganyelweyo. Zingasebenzisa imihlangano, imikhankaso yokwazisa, kanye nemibiko esemthethweni ukukhombisa izidingo zabantu abangenawo umhlaba. Kumele zisebenzise izingxoxo esithule nezomthetho, zigweme udlame ukuze kugcinwe ukuthula nokuzinza ezweni. Kusizwe wonke umuntu ukuba azizwe efakiwe futhi ehlonishwa kakhulu.

Njengomlimi ngazizwa ngidabukile, ngikhathazekile futhi ngicasukile ngesikhathi ngithola ukuthi izitshalo zami zihlaselwe izinambuzane ezinzima kakhulu. Ngathola izilwane ezimnyama, izintethe kanye namagundane adla izitshalo zami zikatamatisi upelepele kanye nethanga. Izitshalo zaqala ukoma amacembu abamnyama futhi aqala ukuwela phansi. Kwaba sobala ukuthi ngizolahlekelwa isivuno sami sonke. Ngazizwa ngiphelelwe yithemba ngoba phela ngasebenza kanzima zonke iy'nsuku ngitshala ukudla. Manje sengicabanga ukufuna usizo kochwepheshe bezolimi noma ukusebenzisa izibulala nambuzane ezingeke zilimaze izitshalo zami.

Mina ngokwami ngingathanda isithelo esisha ngoba sihlanzekile sinempilo futhi sinesinongo semvelo sisuke singenawo amakhemikheli. Isithelo esisha siqukethe amavithamini namanzi anele lawa kudingakalayo okusiza umzimba ukuthi usebenze kahle. Ngiyazithokozela-ke izithelo ey'fana ne-aphula, obhanana, opopo, ama-orintshi ngoba zihlaza futhi zisuke zenziwe ngendlela elungile, ikakhulukazi ngesikhathi sasehlobo. Ujamu uthandeka uma usetshenziswe ezinkweni noma kuyogathi kodwa unoshukela omningi ongaba yingozi empilweni uma udliwa kakhulu. Yingakho ngithi ngingakhetha isithelo esisha ngoba sisiza empilweni.

Imiphakathi ingasiza abalimi ngokubanikeza imbewu, umanyolo kanye namathuluzi. Bangasebenzisana nabo babafundise izindlela zokulima ezingcono. Uhulumeni angabasiza ngemali noma ngezifundo zokulima ukuze bakwazi nabo ukuzithuthukisa ngendlela efanele. Imiphakathi ingathenga imikhiqizo yabalimi ukuze bathole imali yokuthi nabo baziphilise. Lokhu kuzobasiza ukuthi baqhubeke nokulima futhi bakwazi ukondla imindeni yabo ngaphandle kokuthi bacele kubantu kodwa ngendlela ezothuthukisa wonke umuntu.

Ezinye izinto ezibalulekile ku-IPM ukuqonda izinambuzane ezikhona, izitshalo ezihlaselwayo, nesikhathi izinambuzane zivela ngaso. Kubalulekile-ke ukusebenzisa izindlela eziphephile njengokusebenzisa izinambuzane zikwazi ukuthi zidle ezinye izinambuzane noma izibulala nambuzane ezincane. Ukuhlola izitshalo njalo nokugcina indawo yakho ihlanzekile kuyasiza futhi-ke ukulawula izinambuzane ngaphandle kokulimaza abantu nemvelo.

Ngizomfundisa umakhelwane wami amasu okulawula izinambuzane. Okokuqala nje kufanele ahlole izitshalo zakhe njalo ukuze abone izinambuzane masishane uma ngabe kukhona inkinga. Angasebenzisa izinambuzane ezinhle ezidla ezinye izinambuzane ezingayona ingozi noma asebenzise izibulala nambuzane eziphephile. Kubalulekile-ke ukuthi agcinele indawo yakhe yokulima ihlanzekile asuse izitshalo ezilimele futhi angafaka izitshalo ezivikela ezinye ekulimaleni. Lezi zindlela zizomsiza ukuthi izitshalo zakhe zihlale ziphephile futhi athole isivuno esihle kakhulu.

Ngizomuchazela uZinhle ukuthi ekulimaleni okuphilayo ukusebenzisa ama-chemical ayingozi. Usebenzisa izinto zemvelo ezifana nezitshalo ezivikela izinambuzane noma izinambuzane ezinhle kodwa ekulimaleni okujwayelekile kusetshenziswa amakhemikhali ukuze kubulale izinambuzane ngokushesha. Ukulima okuphilayo kuphephile emvelweni nasempilweni kuwo wonke umuntu, kodwa kuthatha isikhathi ukuvimbela izinambuzane ngoba awukwazi ukusebenzisa namakhemikhali. Ukulima okujwayelekile izinto zisebenza ngokushesha kodwa kungalimaza imvelo.

Amakhemikhali angasetshenziswa ngobuhlakani ngokuwasebenzisa kuphela uma ngabe kudingeka. Kufanele asetshenziswe kancane futhi asetshenziswe ngesikhathi esifanele. Kubalulekile-ke ukuwasebenzisa amakhemikhali aphephile ukuze angalimazi imvelo yethu. Ngemumva kokuwasebenzisa amathuluzi kumele agezwe kahle ukuze kugcinwe indawo iphephile. Lokhu kusiza ukugcina umhlaba namanzi ukuthi kungonakali.

Amakhemikheli kufanele asetshenziswe kuphela uma edingeka futhi kancane. Kufanele kube amakhemikhali aphephile angalimazi imvelo yethu. Kufanele afakwe ngesikhathi esifanele, lapho izinambuzane zivela khona kakhulu angafaki ngokungenasidingo. Ngemumva kokuwasebenzisa amathuluzi kumele ahlanzwe kahle, lokhu kusiza ukuvikela umhlaba namanzi.

Ezimbonini zezolimo abasebenzi bagqoka i-PPE nsukuzonke ngoba basebenzise amakhemikheli aqinile futhi ayingozi. Bafundiswa ukuthi balawuleke kahle ukuze bavikeleke kodwa emisebenzini wokuhlela izindawo abasebenzi bengase bagqoke i-PPE kuphela ngezikhathi ezithile futhi imithetho ingaqini kakhulu. Ngakho-ke ezolimo abantu bagqoka PPE kakhulu kunasemsebenzini wokuhlela izindawo.